Ndingamxelela makathethe nomatshonisa amchazele imali akakabinayo okwangoku kodwa uyathembisa uza kumbhatala xa ethe wanayo imali leyo.

Ndingakhangela umsebenzi ngokwalo mzuzu ndingakhange ndikulungele ukufumana uNSFAS, ndikhawube ndiseyiva imali ukuze ndizokwazi ukugqibezela izifundo zam.

Ndingajonga ixabiso le-medical aid elibhatalwayo qho ngenyanga, ndijonge ukuba ingaba ibhalisiwe na ngokusemthethweni.

UCashSend kulula ukuwukhupha, uyakwazi uwukhupha ungakhange uye ebhankini, uwukhuphe ezivenkileni umzekelo kooShoprite nooBoxer.

Ibachaphazela ngokuba bakwazi ukufunda kakuhle ezikolweni kwaye abanye baxhomekeke nakuyo ukuze bathenge into yokutya ezikolweni, abo bahlala esikolweni. Abanye ibancedisa ekukhweleni iimoto ukuya esikolweni.

Umasingcwabane ubalulekile ukwenzela xa kuthe walahlekelwa lusapho ukwazi ukuncedisa ekugcwabeni ungasebenzisi imali enintsi.

Umntu obolekisa ngemali ongekho semthethweni ndicinga ukuba akanalo ilungelo lokugrogrisa ngemali kuba le nto ayenzayo ayikho semthethweni kwaye nawe mntu ubolulekileyo unalo ilungelo lokubuyisa imali yala mntu ingenayo inzala uba ububoleke ikhulu uyibuyise elela khulu lingenayo imali ezalayo.

Ndingahlala naye phantsi ndimcacisele ngendima edlalwa ngomasingcwabane xa kuthe kwakusweleka umntu, ndimchazele ukuba ayikuba uza kusweleka. Hleze kusweleke nabani na apha efemelini. Loo nto ke ibangela ukuba wonke umntu abe kanti unaye umasingcwabane.

Oomasingcwabane bangoku banabo ubuqhophololo kwaye ukungalungi kokulinda ukuba xa nifuna nina ukungcwaba kube kusithiwa lindani ixesha elithile kube kanti ngoku nanisayina izigqibo nomasingcwabane zingazange zibekho ezo ntetha.

Ndingamxelela iba njalo kaloku kwaye kubalulekile ukuba ayibuyise ukuze uNSFAS azokwazi ukunceda nabanye abantu abafuna ukufunda abangenayo imali. Ayithi loo nto uzakuyibhatala yonke laa mali. Uza kumane uyibhatala ngenyanga imali ethile ze uyigqibe ukuyibhatala.

Ndiqale ndijonge imivuzo yemali othi uyibhatale rhoqo ngenyanga, ndijonge nexabiso elo, ndijonge neentetha zabantu kwi-social media ukuba le nkampani ilungile na kwaye iyazenza izithembiso zayo.

Iephu kulula ukuyisebenzisa ingakumbi xa ufuna ukuthenga umbane efowunini kunye ne-airtime nedatha nokuthumela imali kwizihlobo zakho yenza kube lula oko ungakhange uye ebhankini yakho.

Akuchaphazeli ukuba ungathenga isicelo sendlu. Loo nto ithi kufuneka ubhajethe for indlu, ubeke imali okanye uthenge izinto zokwakha indlu leyo ufuna ukuyakha uze uyakhe kuba ukuthenga indlu kuye kuthi xhaxha kakhulu kunokuba uzakhele.

Imfundo ephakamileyo iluncedo kakhulu. Loo nto ikwenzela ukuba uqashwe ziinkampani ezininzi kodwa kweli xesha langoku imisebenzi inqabile nokuba ungafunda kangakanani na.

Ndingenza abantu iintloko ukuze ndincedisane nale malimboleko bendiyenzile nokukhawulelana ukuze ndigqibe izifundo zam, ndithengise neelekese nethipsu ukuze ndigcwalise imali leyo ndizokwazi ukufunda, ndiqhubekeke.

I-medical aid iye ikuncede xa uthe wagula okanye ugulelwe ngumntana ukwazi ukumsa kagqirha ngoku ungenayo imali, kuba iye itsale emvuzweni wakho ngempelanyanga.

I-fixed account yibhanki othi ubeke imali kuyo for ixesha elithile uze xa elo xesha liye lafika ukwazi ukuyikhupha imali yakho. Awukwazi ukuyikhupha xa elo xesha lingekafiki.